Mona mo re emelang dibese teng ha pula ena re a nelwa, mme ha hona le mo re dulang teng. Ne ke kopa hore le shebisiseng hantle hore le ka etsetsa jwang batho ba thusanang le lona dintho tse tlo ba thabisang, ne ke kopa le nahaneng hore le ka etsa jwang hore bothata bona bo fele, mme batho ba ya tletleba, ba re bona a nkeke ba hlola ba emela dibese mona hobane pula ya ba nela, mme ba tloha moo manto a le bohloko, ba kgathetse. Zama ho kenya le senke le tlo thibelang pula ha le so kopanye ditjhelete hantle mme le zameng le hore ba ka dula ho kae.

Seo se ka thusa bahahlaudi hobane ha ba tsebe dibaka tse ngata, mme hohle mo ba yang le puo ha ba no e utlwa ba utlwa puo ya rona, empa rona ha re ba tataisa kapa ho na le motho a ba tataisang. Sena se tlo etsa leeto la bona kapa bona bo hahlaudi ba bona bo be bobebe. Ka lehlakoreng le leng sena ha se thuse bahahlaudi hobane bona batho bao ba ka qetelletse ba utsweditse bona bahahlaudi bao kapa ba ba lahla.

Dintwa tseo di fedisitswe ke hore mang le mang o na le ditokelo tsa hae. Dintwa tsena di ne di qalwa ke hore di-taxi ha di batle ho bona o palama koloi efe kapa efe, ha fela ese taxi ya bona. Sena se beile maphelo a batho ba bangata kotsing hobane batho ba qadile ba hwanta ba re bona ba na le ditokelo tsa bona, mme ba tlo kgetha koloi efe kapa efe e ba ka e palamang hape sena ke tlolo ya molao, mme molao o re ha ka taxi a thola a etsa jwalo koloi ya hae e lokelwa ho nkuwa.

Ha e tsamaye motse toropo kaofela hobane e lokela ho lata batho ba fapaneng disetopo ka setopo, so.

matjhaba a selehae a mangata mme dibaka le dibaka a nang le ona, empa a matjhaba ho na le sebaka se leng hore se kgethiwe hore mona ke moo batho ba tla ema teng.

Ke ile ka nka sefofane ka ya naheng ya Lesotho, mme ne ke ferekane. E ka re nka hlatsa empa seo se ne se na thabisitse haholo le ha nne ke tshwerwe ke mokgathala le ho tsekela le hona lehlatso leo.

Ke qeta ho fihla mona renkeng mme ke thola hore di tekesi di strike-ile, ha ke tsebe hore ke tlo kgona ho finyella le teng, if kea finyella ke tlo fihla ka mora nako hanyane hobane nke se nke tse ding tsa dikoloi bo raditekesi ba tlo lematsa dikoloi tseo.

Ho ya ka nna bo raditekesi ha bana kgotso, ho ya ka bona batho ba di Uber ba ba utswetsa batho ba tlo ba tsamaisang mme sena ha se a loka. Ke batho ba nang le lefufa haholo, ba tswileng pele ke tjhelete.

Nkile ka e bona tsela ya baesekele mo ke dulang mme re e sebedisetsa tsona di baesekele tseo kapa rona ba se nang dikoloi kapa tsona di bicycle re tsamaya mo ha di baesekele di le siyo.

Ha e ba ne ke batla batho ba fumane dintho ha bonolo renkeng, ke lokela ho bua le mmasepala hore a bontshe ka matshwao a supang hore ha o batla eng o tla e thola kwana, ha o batla eng, o tla e thola kwana.